Mhlobo wam, ndicela uqhagamshelane nebhanki yakho ukuze ubuze malunga neemfuno zekhadi lekhredithi kunye nenkqubo yesicelo. Uqhubeke phambili ukufunda malunga nemigaqo nemiqathango yekhadi lekhredithi kuquka inzala kunye nemirhumo, ulungise amaxwebhu afunekayo njengobungqina bengeniso. Uqhagamshelane nomcebisi wezezimali ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe kunye nenkxaso.

Ukucoceka ebumelwaneni kubalulekile kuba kum kungenza ukuba ndizive ndikhululekile kwaye ndigcono kwikhaya lam. Ukuba indawo ikhaya lam licocekile kwaye ayinabungozi, ndingakwazi ukuphila ubomi obungenaxhala nobukhuselekileyo.

Mhlobo wam, ndicela uqhagamshelane nomcebisi wezimali ukuze ufumane ulwazi kunye nenkxaso. Uqhubele wenze uhlahlo lwemali kunye nokucwangcisa ukuchitha imali yakho, nokuthi usebenzise imali engundoqo endaweni yokusebenzisa ityala.

Ukufaneleka ukufumana inzuzo ye-UIF kuxhomekeke ekubeni umqeshwa uye wafaka imali kwi-UIF ngeli xesha esebenza. Njengomqeshi kumele abhalise abasebenzi bakhe kule nzuzo kwaye afake imali kuyo ukuze abasebenzi bafumane le nzuzo xa kuthe kwaphela umsebenzi kumqeshwa, ikhefu lokubeleka kunye nokuxhaswa kweemvakalelo.

Kubalulekile ukuthatha i-inshorensi yemoto kuba inganceda ukuhlawula iindleko zokulungisa kwemoto xa kuthe kwakho ingozi okanye umonakalo. Kunciphisa umngcipheko wokulahlekelwa yimoto yakho xa kukho ingozi okanye ibiwe kwaye ukuthobela imithetho ingakumbi xana ufuna ukwenza isicelo semali.

Amaziko emfundo kufuneka amkele iindlela zale mihla zentlawulo ngenxa yezizathu ezifana ukukhawuleza. Iindlela zale mihla ziyakhawuleza kwaye zenza ukuba inkqubo yokuthatha imali ibe lula. Ukhuseleko kwiintlawulo zinciphisa umngcipheko wokulahlekelwa yimali kwaye zenza inkqubo yokuthatha imali ibe lula, isebenze kakuhle. Nangona kunjalo kubalulekile amaziko emfundo aqwalasele iimfuno zabafundi.

Ndiyakucela ukuba ucinge ngale nto. Xa uvule umasingcwabane uyakwazi ukugcina imali yakho ikhuselekile kwaye uyakwazi ukuyisebenzisa xa uyifuna. Oku kuya kunceda ukuba ube nokulawula ngcono imali yakho. Ukongeza, umasingcwabane unceda ukunciphisa umngcipheko ukulahlekelwa yimali yakho.

Into endinokuyenza mhla ndithatha umhlalaphantsi kuqala ndigcine imali yam ngokuhlanganisa imali engenayo kunye nokunciphisa iindleko. Ndiqwalasele ukutyala imali kwizinto ezivelisa ingeniso, kwaye nokuqala ishishini elincinci.

I-inshorensi yobomi inceda ukugcina umgangatho wobomi abaxhomekeke kubantu abaswelekelweyo ngokunika inkxasomali yokuhlawula amatyala, ukugcina ikhaya kunye nokuxhasa iindleko zemfundo kunye nezinye iindleko ezithi zivele.

Ukuthumela umvuzo wabasebenzi ngefowuni kunokonga ixesha, ukhuseleko lwemali yakho kwaye usebenzisa kakuhle nangeliphi ixesha naphi na. Oku kunceda ukunciphisa iindleko zokuthumela umvuzo ngesandla.

Ewe, ukuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti yebhanka yinto elungileyo. Oku kubangelwa ukuqinisekisa ukuba umntu uyakwazi ukufumana iinkonzo zebhanki ngokukhuselekileyo. Iibhanki zifanele ukuthobela imithetho ukulwa imali engafanelekanga nokuxela imisebenzi ekrokrisayo kwaye ungummi weli lizwe osemthethweni na.